Iyingxaki kakhulu into yeeteksi apha eMzantsi Afrika. Iimfazwe zeeteksi ziba yingxaki enkulu kakhulu eMzantsi Afrika and zichaphazela wonke umntu ukusukela kubaqhubi, abanini beeteksi kunye nabakhweli. Ndiyacinga ukuba into ebangela ezi mfazwe kukungasebenzisani. Abafuni kubambisana, abafuni ukusebenzisana abantu. Kanti ke xa bengaqala basebenzisane ingenza loo nto le nto yoba kube lula kuye wonke umntu ukusukela kubaqhubi abanini beeteksi kunye nabakhweli. Xa singasebenzisana, sivisisane kungaba bhetere kakhulu.

Uxolo tata, bendinicela uthetha nawe kancinci. Hayi ngendlela embi tata kodwa ulayita icuba uyatshaya and mna andingomntu odibanayo nomsi ngoba ndingumntu ohlutshwa sisifuba. Bendicela tata mhlawumbi xa xa ungalilayithela ngaphandle icuba lakho ulitshayele ngaphandle, ufumane nje ikona ozokwazi ekutshayela kuyo ngoba le nto le oyenzayo ayilunganga ukuba uyenzele phambi kwabantu. Xa ungazenzela nje wena uyi-one, le nto oyenzayo nje ingadibanisi nabanye abantu ngoba asitshayi sonke, tata. Bendicela nje ngembeko nangokuzithoba, tata.

Uloliwe lo ohamba ngesantya esiphezulu eMzantsi Afrika oyiGautrain apha eGauteng kuphela ndiyacinga uba licebo elihle elo. Ingxaki iGautrain iyadura kakhulu, not uwonkewonke angakwazi ukufikeleleka kumaxabiso weGautrain. Kodwa iGautrain irayithi kakhulu. IGautrain iyakhawuleza, iyalibamba ixesha. Iyakhawuleza kakhulu iyi-lightning, iyabaleka, ngoko ke ndiyacinga uba ke kwelo cala ilungile. Kodwa ke kweli cala lemali edurayo, andiyiboni into yoba abantu bonke bazawufikeleleka kwiGautrain.

Into edibaniselene nesithuthi zenqwelomoya iyasokolisa ngoba uyakwazi ukuthenga itikiti lakho online kwi-intanethi kodwa xa ufika kwisikhululo senqwelomoya, funeka uphinde futhi uyotshekh ina and loo nto leyo ithatha ixesha. Ngelinye ixesha yenza abantu babe leyithi. Kanti kungaba bhetere xa kungathiwa abathengileyo amatikiti online babe nelayini yabo apho bazawufika batshekhe in khona And abanye ke ngoku aba basazothenga ke ngoku babe babe babe nelayini yabo bodwa nabo. Ndiyacinga uba loo nto leyo ingenza izinto zibe lula nexesha likhawuleze ngoba abantu abanintsi bayashiywa zizikhululo zenqwelomoya ngenxa yexesha elicothayo. Indlela abenza ngayo izinto iyacotha kakhulu.

Imfazwe yeteksi ikhe yandichaphazela kakhulu apha eMzantsi Afrika. Ikhe yandichaphazela ngendlela yokuba ndandixakekile ukuya emsebenzini. Iiteksi zaye zathatha istrayikhi emveni koko zahlala i-two days zingayi emsebenzini, zingalayishi. Ndangakwazi ke ngoku uba ndiye emsebenzini and ngelo xesha, ibingekho enye indlela endingahamba ngayo ukuya kweli cala ebendisiya endisebenzela ngakulo. Yandichaphazela kakhulu loo nto leyo ngenxa yoba kwezo ntsuku zimbini ndingayanga ngazo emsebenzini, kwaba nzima into yoba ndibhatalwe ngenxa yoba iiteksi benzisenfazweni yazo.

Uloliwe yenye yezithuthi eMzantsi Afrika ezinamaxabiso aphantsi kakhulu ngoba uloliwe awutyi kakhulu ugesi xa uhamba phaa esikhululweni sawo. Uloliwe uyazihambela, uzihambela uzihambela ngogesi wawo. Kangangoko ke uloliwe uyafikeleleka kubantu abanintsi. Ndiye loo nto ndicinga into yokuba abantu abanintsi basamdinga uloliwe ukuba ubuye ube khona apha eMzantsi Afrika ngoba uloliwe uyafikeleleka kakhulu, awunazo iindleko eziphezulu.

BooNomngqushwana bam, bantwana bam ndifuna unifundisa ukuba niqaphele ngaphambi kokuba niwele indlela. Funeka niqaphele ukwenzela into yoba ningonzakali nditshayiswe ziimoto. Xa uwela indlela uqala ujonge ngasekhohlo, ubuye ujonge ngasekunene, ubuye ujonge phambili, ujonge emva kwakho wandule ke ngoku uwele indlela. Loo nto leyo bantwana bam izawunenza into okuba niphephe, nikhuselekile ezimotweni ningatshayiswa ziimoto. Ujonga ekhohlo, ujonge ekunene, ujonge phambili, ujonge ngasemva, uwuwele ke ngoku umgaqo nizokwazi ukukhuseleka niphile ubomi obude.